Ee, di tshwanetse go tsiediwa jalo ka ge re le batho ke nagana gore dipapadi di a kgona go re kopanya jalo ka merafe ya go fapana-fapana.

Eo e tloga e le kakanyo e botse kudu ka ge go na le batho ba di talente tsa go fapana-fapana, so ke bona e le kakanyo e botse tota tota, ke tla kgona gore bana kgotsa batho ka bophara ba kgone go ntsha talente ya bone e seng go kgwele ya dinao fela kgotsa rugby ka ge go tlwaelegile e fela go tlaba le dipapadi tse ngata tse ba ka kgonang go kgetha mo go tsone.

E nngwe e botlhokwa, jwa go katisa mmele, ke gore madi le mesifa di kgona go ngangega ra tsamaya ga botse mmeleng. Fa o go na le go dikopano tsa marapo madi a kgona go tsamaya le mmele wa kgona go tlwaela.

Ke ne ke sa le o monnyane ka nako eo, e fela go bile le diphetogo tse ngata ka ge re bone phitlho ya Gautrain, re bone le ditsela tse dikgolo tse makatsang le mafelo a borobalo a mangata a bile gona gwa agwa le mafelo a go ralokela ba kgotsa stadium tse di botse naga ikonomi yona ya gola ga mmogo le ditirelo le mananeo kgoparara.

Baeteledipele, bontsi jwa bone ba na le balatedi ba le ba ngata ka gore jalo ba ka kgona go šomiša tlhotloetso e le go yona go phatlhalatsa bokgoni kgotsa talente eo batho ba ka se kgoneng go e bona fela ga bonolo.

Mogala o tshameka karolo e botlhokwa kudu, fa e tshamekisiwa re lebeletse metshameko o kgona go kaonafatsa bokgoni a gago.

Go bontsha gore re tshwaretse ebile re beile tsa ko morago ko morago, se o se thusa mo leetong la phodiso.

Ma-Aforika a farologaneng a ka kopana ba apere dikipa tsa mmala wa naga, go tloga ba laetsa go tshegetsa maikaelelo ao a tla a laetsa ditiragalong tsa boditšhabatšhaba.

Ga ke itse gore batho ba ba nang le madi dilo tsa bona di ke be di farologane jang le tsa rona, e fela rona ba re senang tjhelete, re senang madi ga re tlhoke dilo tse kalo dilo tse bonolo fela di a kgona go re ntsha bodutu.

Nna selo se o ke se ratang se ntlosang bodutu ke go bala, nna le dibuka re tloga re le ditsala tse digolo.

Seno se amile setšhaba ka mokgwa o mogolo kudu ka ge se tlisitse lethabo, se tlisitse moya wa kwano, moya wa go keteka, e tloga e le selo se se botse kudu.